Ngadumala ngadumala kabuhlungu, ngadumala ngendlela yokuthi isizwe sonke iNingizimu Afrika yayibukile iqembu lami lidliwa ngamagoli amane. Iqembu lami lafaka elilodwa lona. Ngadumala ngaze ngangakhoni ukuphuma ngisho endlini ngoba omakhelwane bazi kakhulu ukuthi iqembu lami ngilithanda ngenhliziyo yami yonke. Kodwa-ke umdlalo lona, umdlalo umdlalo, yibhola leli, kusasa yimi, kusasa wuwe, iyajika le nto. Koda ukuliyeka iqembu lami qha, angeke ngiliyeke ngisazochubeka ngilithande, ngilidumaze futhi, ngilibhiyozise futhi.

Iy'kole zonke zingahlangana zibumbane zenze isikhathi zibhalele uhulumeni ukuthi zicela uhulumeni azisize ngokuthi uhulumeni azihlanganise zonke ney'kole lezi ngendlela eyodwa. Indlela ukuthi uhulumeni achase umphakathi lowo wonke ngokwenza isitediyamu. Isitediyamu sizonceda ngama-sports event, ngama-athletics, ngisho nebhola nje, ngisho nomphakathi, abafuna ukuzivocavoca. Akuzona iy'kole ezizozuza kuphela kodwa wonke umuntu uzozuza. Ababuya le kude, ababuya la eduze kodwa sonke masihlangana sihlangana endaweni eyi-one. Sonke siyenzani? Sihlangana ngokubhiyoza, ukuzivocavoca ngo-sports.